Hayi, andivumi le andivumelani nale ngxelo ngoba aba bantu bahleli nje ezitulweni bajongane nethivi bacofa iirimowuthi so andiyiboni kakuhle le yoba ziimbaleki.

Abadlali bayo i-elektroniki esports bayane bathande uba ngabantu abatyebileyo ngoba ixesha elinintsi balichitha behleli esitulweni bebukelene nethivi.

Umdlalo ebendinokuwudlala ngulo weForza Horizon umdlalo weemoto kuba ke ndiyakuthanda ukuqhuba imoto ndiyathemba uba noko ndingaphumelela kulowo umdlalo.

Ndiyavuma ukuba i-esports kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba ifuna izakhono eziphezulu ukuqeqeshwa rhoqo, kuba ke abadlali baqeqeshwa iiyure ezinintsi imihla ngemihla bebefana nabadlali yomzimba.

Ndingathi ebantwini bayigade le midlalo yevidiyo ngoba iyane iphazamise iinto ezinintsi apha ebomini and ke iyane ithathe nexesha eli umntu anokulisebenzisa okanye anolichitha nosapho lwakhe.

Ndithi mna imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi bodwa kuba nabani na angaphuma ayodlala ibhola ngaphandle ebaleni kwaye loo nto leyo ilungele umzimba nengqondo. Iyashiyana ke ngoku uba uphi lo msebenzi yokuzonwabisa umntu awenzayo.

Umsebenzi wozonwabisa endonothanda uwenza nakanjani kukuqhuba iimoto. Iimoto ezi zibaleka kakhulu zivela ethivini.

Ewe, ndithi le nto yinyani mna kuba ke umntu nxa onwabile bubona bomi abuphilayo obo and buphelele ngokombono wakhe yile nto ayithanda uyenza hayi le nto yokwenza into ongayithandiyo ixesha elinintsi, okanye iminyaka eminintsi uyane ugqibele sowuzibonela uthetha izinto zoba udlale ngexesha lakho.

Umsebenzi endiyane ndithande umsebenzi wozonwabisa endiyane ndithande uwenza ngexesha lam lokuphumla kudlala itshesi okanye ndiphume ndiyodlala umbhoxo.

Hayi, andinawo umdla wothatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngoba okokuqala andikayazi noba okokuqala idlalwa njani igalufa kwaye iyadura ukudlala igalufa apha eMzantsi Afrika nje.

Abantu abanintsi bathanda ukuya ejimini bayo phakamisa iintsimbi ixesha elinintsi kule ndawo ndihlala kuyo.

Ndingathi mna bazame udlala i-netball okanye ibhola ngoba izoba lolonga imizimba batsho nabo bazivocavoce batsho ke neengqondo zabo izawubanceda nasekuzonwabiseni.

Ndingabacebisa badlale ibhola okanye badlale itshesi okanye nombhoxo basesemandleni kuba ke loo nto iyobanceda apha emizimbeni nasengqondweni zabo.

Indlela esiyane sizonwabise ngayo mna nabahlobo wam yeyoba siyodlala ipuli okanye sidlale ibhola ekhatywayo.

Xa singenamali mna nabahlobo bam siyane sidlale ibhola ekhatywayo esitalatweni.

Siyane siphume siyokubukela iifilimu okanye kuthengwe inyama kukhaliswe umculo kutyiwe.

Ixesha lam ndingalicinga ndidlala phandle nabahlobo ogqiba ndibuye ke ngoku leyithi sendisenza umsebenzi wesikolo.

Into enothi qatha engqondweni yam yile yoba lamawele awafani omnye uthanda isikolo omnye uthanda abahlobo nodlala phandle.